Kwezinhlobo zomshwalense ngiyabala, umshwalense wezempilo kabakahulumeni, umshwalense wezempilo ongasese, umshwalense wokuqashwa. Bese izinketho zokukhava, ungakhetha inkulumo ejwayelekile, noma ukukhava okuhlangene, okanye ukukhava kwezimo eziphuthumayo kuphela. Ukuze uqokwe abahlomulayo, uma umshwalense wezempilo uhlanganise izinzuzo zokufa, umuntu angakhetha ukuthi ubani othola izinzuzo, uma kwenzeka ahlangabezana nesigameko esibucayi, okanye ukufa. Izindleko, umshwalense ufuneke uwazi ukuthi ubiza malini. Uhlaka lwabahlonzi bezempilo ungahlola ukuthi odokotela, izibhedlela kanye nezinye izinsiza zezokwelapha ezifakiwe ohlelweni zingatholakala eduze kwakho.

Ukuze umuntu aqinisekise ukuthi uyafaneleka ukuze ukuthola i-UIF, kufanele kube ukuthi uke wasebenza ngaphambilini, futhi i-UIF eyikhokhela. Umqashi kufanele ukuthi abe kade eyikhipha umnikelo ye-UIF ngesikhathi umuntu esasebenza. Okwesibili, uma engasebenzi ngenxa yezizathu ezivumelekile, kufanele ukuthi ukulahlekelwa umsebenzi kuba ngenxa yokuthi uxoshiwe, ukuqeda komsebenzi, noma ukuvalwa kwenkampani akade eyisebenzela. Uma eyishiyile akakwazi ukuthi athole i-UIF. Okunye, kufanele ukuthi kube nemininingwane yakho ku-UIF ngesikhathi usasebenza. Ukufaka isicelo ngesikhathi esifanele, kufanele ukuthi isicelo kungakapheli izinsuku eziyisithupha emva wokuthi umuntu elahlekelwe umsebenzi.

Ngokubuka kwami, ngathi kunzima kubantu abasha ukuthi bavule ama-akhawunti asebhange. Ngenxa yokuthi ezinye izindawo zamabhange zikude, futhi azinazo izinsiza zebhange ezenza kube nzima ukuvula ama-akhawunti ngaphandle wokuthi abantu abasha bahambe amabanga amade. Amanye amabhange futhi ahlanganisa izindleko ezifihliwe, okuhlanganiswa izindleko zokugcina i-akhawunti isebenza, noma izindleko zokuthumela imali. Futhi abantu abasha abaningi abanalo ulwazi olwanele mayelana nezinsiza zamabhange, futhi abanye bayayithola inqubo inzima yokuthi bakwazi ukuvula ama-akhawunti. Amabhange ngicabanga ukuthi ukuze anciphise iy'ndleko avumele abantu abasha ukuthi abavule ama-akhawunti ngomazisi nje kuphela.

Yebo, izinzuzo ze-UIF ngake ngazifuna ngaphambilini. Isizathu salokho ikuthi ngangisebenza kwikhontrakthi, kwasekufika isikhathi sokuphela kwayo. Ngase-ke mayiphela, ngase ngahamba-ke ngayobhalisela i-UIF.

Ukuze bagweme izingxabano, kungabaluleka ukuthi baxoxisane ngokucacile mayelana nenhloso yokukuvula i-akhawunti. Baphinde bachaze izimiso zokusebenzisa imali, lena abayibekayo. Baphinde babekelane imithetho mayelana nokuhoxiswa kwemali. Baphinde basebenzise ama-akhawunti engeziwe ngaphezu kwale abayivulayo uma kunemali ethile eyimfihlo. Okunye, bengaxoxa ngokuvuleleka mayelana ngezimali, bangabi nazo iy'mfihlo. Baphinde bahlolisanane ukuthi izimo zisashintsha yini.

Isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo, siyisikhathi okufanele sidlule kuso ngaphambi kokuba umshwalense uqale ukukhokha izinzuzo. Uma umuntu oshushisayo eseshonile, izizathu abahlinzeki bomshwalense bebeka isikhathi sokulinda umshwalense womngcwabo. Okokuqala, ukugwema ukukhwabanisa ebantwini. Okwesibili, ukuze baqinisekise ukulingana kwezimali. Okwesithathu, ukuhlunga izingozi zangaphambilini. Okwesine, ukuvimbela ukusebenza ngokushesha isizathu singekho.

Izindlela bangaqinisekisa ngazo ukuthi babe nesabelo semali esicacile nyanga zonke. Baphinde banciphise ukuncika kakhulu ezikweletini, bazame ukwandisa imali abayongayo njalo ngenyanga, noma isonto nesonto. Baqaphele lezikweletu zabo, baphinde bakhulise imali abangayizuza engenayo ekhaya, bengathembeli emholweni kuphela, baqonde izindleko zezinzalo ukuthi zihamba kanjani. Baphinde bahlele ukukhokha izikweletu zabo ngokushesha, bengeqelwa isikhathi iy'kweletu zabo bengay'khokhile. Bathole ukululekwa ngezimali ukuze bakwazi ukuthi bayisebenzise ngendlela efanele imali yabo.

Izimalimboleko zabafundi, lezi izimali ezibolekwayo ezinikwa abafundi, ukuze bakwazi ukukhokhela izindleko zemfundo yabo, izincwadi, iy'ndawo zokuhlala, kanye nezokuphila. Ebese kuthi, izimali zomfundaze, imfundaze iyisikhuthazo sezimali esinikezwa abafundi ukuze bafunde ngaphandle kokuthi bayibuyisele emumva imali. Imifundaso ijwayele ukuthi inikezwe ngezizathu ezithile ezifana nokuthi, imiphumela yokufunda, izidingo zemali, noma izifundo ezikhethekile. Engikubona kungcono, umfundaze, ngoba asikho isidingo sokuthi uwubuyisele.